Njengomphathi wefama ndingamqasha umntu omtsha njengoko eli candelo ludinga ulwazi noluvo olusuka kubantu abatsha, nokunika abantu abatsha ulwazi abasando kuphuma kwimfundo yamabanga aphezulu.

Ukuthatha icandelo lezolimo kumabanga emfundo aphakamileyo kubalulekile, ingakumbi kulutsha lale mihla. Ngokuthatha ugalelo kweli candelo kuzokuncedisa ukulwa nendlala esijongene nayo singuMzantsi Afrika. Njengoba sijongele nomngeni wokunyuka kwamanani wabantu kweli, imfundo kweli candelo luzokwenza ukhulo kwimveliso zoMzantsi Afrika zibe ngcono, kudale nokuvezwa kwemisebenzi nokwazisa iindlela ezintsha zokuphucula indlela ekuveliswa ngayo izivuno nokulondoloza indalo nokuyikhusela. Ukufundela eli candelo ukhona umvuzo kwaye usekhona nemicelimngeni ejongene nayo.

Itswele yenye yemifino ethi ikhawuleze ukuvelisa isivuno kuba iyakwazi ukumelana notshintsho lwemo yezulu esijongene nayo kweli lizwe loMzantsi Afrika. Imbewu yalo iyafumaneka kuninzi lweevenkile esinazo. Nendlela yokulityala ilula, nendlela yokulikhathalela ayinamicelimngeni ingako. Kunkcenkcesha nokufaka imanyolo kunye nokuhlakula ikhula. Kwiindawo ezahlukeneyo zeli itswele liyakwazi ukukhula ngendlela eyiyo.

Ukukhusela imfuyo ingakumbi iigusha kwikhalane kubalulekile xa ungumfama. Zininzi iindlela umfama angazenza ukukhusela iigusha zakhe kwesi sifo. Okokuqala kusebenzisa iyeza lokuthintela ikhalane nokuba zihlanjwe nyanga nanyanga ukuqinisekisa ukhuseleko. Kubalulekile nokuhlola imfuyo maxa onke nokutshintsha idlelo ngawo wonke amaxesha ukwehlisa ukusuleleko lwekhalane, kunye nokususa izityalo ezikhoyo kumadlelo ezingafunekiyo kuyancedisa.

Luhlobo lwenkomo eyiNguni ethi ifumaneke kwiSouthern Africa, ingakumbi kuMzantsi Afrika nelizwe laseZimbabwe. Yinkomo ethi isetyenziswe kumasiko nezithethe kweli zizizwe ngezizwe neentlanga ngeentlanga. Kumnotho welizwe le nkomo yeyona inenyama ekwizinga eliphezulu nefunwayo kwilizwe liphela, nobisi lwayo luye lusetyenziswe ukuvelisa iimveliso zebisi. Le nkomo iyakwazi ukumelana nemicelimngeni enjengembalela ethi idalwe lutshintsho lwemo yezulu.

Kule mihla siphila kuyo ukuvelisa okanye ukukhulisa iinkukhu zakho kubalulekile, ingakumbi kulo mnotho welizwe unyuka usihla. Ngokuzivelisela iinkukhu uyakwazi ukuvelisa udidi olufunwa nguwe nobungakanani bazo usebenzela usapho lwakho, kunye kuncedise nokwehlisa uxinzelelo kwiinkampani okanye kumafama athi avelise ezi nkukhu. Ngamanye amaxesha ukuzivelisela iinkukhu kuncedisa nasekudaleni amathuba omsebenzi kulutsha olukhoyo xa sijongene nentswelangqesho ethe yanyuka ngakumbi.

Iimpawu ezingaqatshelwa ngumfama kwimfuyo yakhe xa ingaphilanga ziba nintsi, ezifana nezi zilandelayo. Ezokungacaceli ukutya, ukwehla kwemfuyo emzimbeni, utshintsho lomchamo kunye nokuphalaza kungakhona. Ngamanye amaxesha ziye zikhohlele ziphathwe nasisifo sotyatyazo.

Ubuyiso lomhlaba kubantu bawo kubalulekile kwaye lubuyisa ubulungisa nolingano. Luphinde luphuhlise amaphandle ngokuthi bakwazi ukulawula izixhobo zabo, bayakwazi nothatha izigqibo kwiindawo abahlala kuzo. Ngamanye amaxesha kuye kukhusele amasiko nezithethe, kukhulise nendlela yosetyenziswa komhlaba.

Ilizwe loMzantsi Afrika linayo imithetho engqingqwa ekhusela icandelo lokuloba namahlathi. Kucatshulwe kumthetho omiselweyo ka-nineteen eighty-eight ovumela iinkqubo zokuloba kunye nokuqinisekisa usetyenziso lwezixhobo zaselwandle.

Isigqibo sentombi yam sokuqala ishishini elincinane ndiyayixhasa kuba inesakhono kwaye iyawuthanda umsebenzi wayo. Okulindelekileyo kuthi silusapho kukumnika inkxaso apho ayidinga khona. Yho .

Ukuvelisa oomatshini bokuvuna amaorenji kuzise igalelo elikhulu kumafama kuba kwenza kube lula nokukhawuleza ukuvuna. Kuthi kwehliswe imalinkcitho kubasebenzi, ngamanye amaxesha kwenza umfama akwazi ukusebenza nakweziphi na iimeko kwimo yoguquguquka lwemo yezulu esijongene nayo. Kwelinye icala yenza kube nzima kubasebenzi kuba baye baphelelwe yimisebenzi, okuthi kudale ukunyuka kwendlala kwiindawo esihlala kuzo.

Izityalo ezithi zenze kakuhle ngaphantsi kwembalela zezi zilandelayo, yitamati, yi-pepper ne-cucumber. Ziyakwazi ukumelana nokoma.

Inkukhu endingabawela ukuba yiyo nguNomqalana. Yinkukhu eyenza umdla eneempawu ezenza ibaluleke kumafama. Ezi mpawu ziquka ezi zilandelayo. Iyamelana nelanga, ayiphathwa kakhulu zizifo. Kule meko yezulu yoguquguquko esijongene nayo ayiniki zingxaki zinkulu kwaye nenyama yayo yeyona nyama ifunwayo kakhulu ekuhlaleni nakwiintengiso ezikhoyo ekuhlaleni. UNomqalana yeyona nkukhu iye ithi ikwazi nokwenzela imali xa ungumthengisi wayo.